Go tshameka metshameko sa ileketeroniki go fedisa kgatelelo ya maikutlo, ebile go thusa gore fa mogopolo wa gago o lapile o kgone go lapolosa ka metshameko e, mme ela tlhoko metshameko e re e tshamekang mo se ileketeroniking e senya diileketeroniki tsa rona le go senya megala ya rona. O feleletsa o sa tlhole o tshameka metshameko e e tlwaelegileng le batho ba bangwe, o dula fela o le mo ileketeroniking ya gago.

Ee go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Batho ba feleletsa ba dula mo matlong, ba sa kopane le ba batho ba ikgogela morago mo go dirisaneng mmogo le batho, ba tshaba go dula kgotsa go bua le batho.

Metshameko e tshwana le Candy crush, Cross word puzzle le go ithuta go apaya, go ithuta go buisa ke yone e kgatlhisang mo dinakong tsa jaanong.

Di ama ka tsela e e siameng ka gore, batho ba ithuta mekgwa le ditiro tse ba tshwanetseng ba di dire fa ba tshameka metshameko eo ka .

Metshameko ya se ileketeroniki ya ruta, ke e ratela gore ya ruta ebile e kgona go lapolosa tlhaloganyo fa motho a lapile. O kgona go e tshameka nako 'nngwe le 'nngwe fa o feditse tiro ya gago.

Fa motho a batla go tshameka metshameko mo inthaneteng, go tlhokega data. Gantsi metshameko e e tumileng mo inthaneteng ke ya go tshameka dipitsi, go tshameka dibolo le go tshameka Lotto.

O feleletsa o rata metshameko e thata, o sa nne le nako le ba lelapa kgotsa ba lesika le go dira tiro ya gago. Motshameko o ke o ratang thata ke deal or no deal.

Gore o kgone go fitlhelela tshedimosetso ka ga metshameko e, o tlhoka data gore o e dire ka gore dilo tsa technology kgotsa tsa setegeniki di dirisa data mo matsatsing a gampieno. Fa o sena data ga o kgone go e tshameka.

Batho ba tshameka metshameko e bosigo gonne, ba be ba feletswe ke boroko, kgotsa ba tlhoka go itapolosa gore ba kgone go robala. Bosigo di-network-e di le dintsi ga di dirise data go tsena mo internet-eng.

Go ne go sena thekenoloji gore batho ba ka tshameka metshameko e. Metshameko e thusa batho gore ba kgone go dira, mme ba duelwa go tshameka metshameko e, e fedisa kgatello ya maikutlo le botlhokatiro.

Go na le batho ba ba kgonang go utswa lemorago la gago, ebile o kgona go rata metshameko e phetelela o feleletse o sa tlhole o lebelela dilo tse dingwe le go tlhokomela lelapa la gago. Gore o dule o bolokegile ke gore, o dule o tlhabolola lemorago la gago nako le nako, le go tswalela gore lemorago la gago le se ke la bonwa ke batho ba le bantsi.

Batho ba kwa magaeng ga ba kgone ka gore, ga ba na dipale tsa di-internet-e ebile, ga bana kitso e e tseneletseng ka ga metshameko e.